Xa umntwana edlala iqela ufunda ukuthatha uxanduva nokuba kukukhokhela iqela, ukuququzelela amalungu okanye ukujongana nemingeni.

Ngokoluvo lwam uNovak Djokovic ngowona mdlali wentenetya oyindoda ophume izandla. UNovak Djokovic ubambe eyona nombolo iphezulu yezindebe zeGrand Slam, nto leyo eyenza ukuba ahluke kwabanye abadlali ababalaseleyo.

Zilungisa impilo yomzimba, ezemidlalo zinceda abafundi ukuba bahlale benesimo somzimba ofanelekileyo. Eyesibini, ziphucula impilo yengqondo. Eyesithathu, zifundisa izakhono zobomi.

Zidibanisa abantu abavela kwiimeko ezahlukeneyo. Xa abantu bedlala kunye kwiqela abaveli kwindawo enye kuphela, badibana nabantu abatsha bazane baze baphuhlise ubuhlobo obutsha ngenxa yokusebenzisana kwabo emdlalweni.

Umdlali endimthandayo kakhulu nguLionel Messi. Uthobekile kwaye uziphethe kakuhle nangona edume kakhulu kwihlabathi lonke kwaye ephumelele. Yonke into ephantsi, uMessi usoloko ezithobile, engazigwagwisi kwaye ebonisa imbeko kubadlali nabalandeli, nto leyo endiyixabisileyo kakhulu.

Imidlalo ifuna intsebenziswano eqinileyo. Kwimidlalo yamaqela, njengebhola ekhatywayo okanye ibhola yomnatha, abadlali kufuneka basebenzise kunye ukuze baphumelele. Oku kufundisa umntu ukulalela abanye, ukwamkela izimvo zabo kunye nokusebenza ngendlela ehambelanayo nethimba.

Umntu endakhe ndava ngaye nguLikho. ULikho uthando lwakhe kwakukuyilo, branding and designing, lwajika lwaba lushishini elikhulu. Wayenomdla omkhulu kwimilo, imibala nendlela izinto ezime ngayo, into eyayiyi-hobby kuye ngexesha ehlala eKimberly. Waqhubeka wafunda nge-branding waze kamva waseka i-branding leadership, inkampani ejongene nokuvelisa iindlela zokwakha amagama ezoshishino kwaye ngoku uyaziswa kwihlabathi lonke njengengcali kwezoyilo lweshishini. Wayithatha loo nto ayeyithanda, ubugcisa bokuyila nendlela izinto ezibukeka ngayo wayijika yaba lishishini eliphethe amagama amakhulu eAfrika efana nezinye ibhrendi ezinkulu.

Xa ulutsha lubandakanye kwiinkqubo zemidlalo luba nexesha elincinci lokungena kwiimeko ezifana nokusebenzisa iziyobisi, ukungena komahluko okanye olunye uhlobo lwempathombi. Ezemidlalo zibagcina becwangcile kwaye baneenjongo.

Ezemidlalo zivelisa imisebenzi emininzi, ukusuka kubadlali, ootitshara bezemidlalo, abaqulunqi beendawo zemidlalo, abathengisi, abakhuthazi, sponsors, ukuya kwiinkonzo zokugcina izikhululo kunye nezothutho. Oku kukhokhelela ekudleni kwabasebenzi nakwimihlaba enxulumene naloo mzimveliso.